Iinthelo ezitjalakwezi ziyawuvusa umphakathi, ngombana zikghona ukuthi zirhelebhe abantu abatlhogileko ngendaweni yekhethu begodu-ke nabadosiphambili nabo bayakghona ukuthi babonelele imindeni lena, engatholi isondlo esivela kurhulumende ngazo zona iinthelo lezi ezitjalwako ngemphakathini. Begodu-ke abadosi phambili bangemphakathini bayabazi abantwaba abatlhogako, yingakho beza nombono wokobana kube nendawo esetjenziselwa bonyana kutjalwe iintjalo lezi ezizobapha izakhamzimba, ngombana banganaso isondlo esivela kurhulumende abasitholako. Begodu kungekho abantu ababeregako ngemakhaya. Yeke iinthelo lezi ziyarhelebha khulu ngemphakathini ziyavusa amakhaya amanengi, abantu bakghona ukuthi balala badlile kungabi natlarha.

Iinthelo lezi, ziinthelo ezifana njengabokhabitjhi, yibhedrudu, anyanisi, yitamati, umrorho, yibhutata, yithanga bese begodu kuphinde kube khona ezinye ezifana njengama-grapes, yi-apula, ibhanana, yipiyere, umengo zinengi khulu iinthelo lezi ezikhona ngemphakathini wangekhethu. Begodu ziyarhelebha khulu ngemphakathini, njengoba bengitjhwilo bonyana abantu bayakghona ukuthi balala badlile ngazo, kungabi khona abantu abaswelako. Begodu kuyavala ihlazo emzini ngamunye, ngamunye nalapho-ke urhulumende angakwazi ukuthi afinyelele khona. Kodwana ngombana, zikhona-ke zona-ke iinthelwezi, awa kuyakghonakala-ke ukuthi abantu barhelebheke ukuthi balale badlile bakghone nokuthi bathole izakhamzimba ezidingakalako.

Iinthelo ezihlanu engizaziko yikhabitjhi, mrorho, yibhutata, yithanga kanye netamati.

Isithelo engisithandako mina, ngithanda umrorho.

Iinthelo ziyisiza khulu ipilo yomuntu ngombana zinezakhamzimba begodu ziyakwazi ukuthi zimvikele emalweleni.

Kuqakathekile bonyana umuntu adle iinthelo qobe langa, ngombana zinezakhamzimba begodu ziyavikela emzimbeni womuntu bonyana ukugula kungambambi lula njalo.

Amagama weenthelo ezihlanu ezimila ebusika mrorho, ikhabitjhi, yitamati, yi-anyanisi kanye namazambana.

Iinthelo ezimila ehlobo, yibhutata, mgade, yikhabitjhi, yitamati, mazambana.

Iinthelo ezitholakala eSewula Afrikha kwaphela mrorho, igaligi kanye netamati.

Iye, ngombono wami ngibona kulungile bona abantwana badle iinthelo qobe lilanga, ngombana abantwana badlala nabantwana abahlukahlukeneko begodu bayathathelana ngamagulo. Yeke sele badlile iinthelo qobe lilanga angeke kuze kube lula bonyana bathathelane ngamagulo.

Iye, izalukazi namaqhegu nabo babalulekile bonyana badle iinthelo, ngombana banokugula okubahluphako kwabantu abakhulu. Yeke nabadla iinthelo lezi abazidlako kuzokwenza bonyana ukugulokhu kungarhageli khulu kibo.

Ibhanana sithelo esinezakhamzimba, ezifana njengamavithamini.

Ibhanana linombala otjheli.

Ivithamini elitholakala ebhananeni ngu-vitamin C kanye no-vitamin B six.

U-vitamin C lo, urhelebha ngamasotja womzimba.

Iinthelo engingazidla zingakaphekwa yitamati, ikhabitjhi, yigaligi kanye ne-anyanisi. Ngombana nginekolelo yokobana iinthelo lezi nazingakaphekwa, ziba namavithamini anamandla khulu emzimbeni womuntu.

Iinthelo umuntu akatelelekile bonyana azipheke ngaphambi kobana azidle yibhutata, yithanga kanye nebhedrudi, ngombana azidleki iinthelwezi zingakaphekwa.

Iinthelo ezihlaza ngokombala yikhabitjhi, mrorho, ma-green beans, ma-peas kanye ne-broccoli.

Yitamati, ikhabitjhi, ibhidrudi.

Ikherotsi, iskwatjhi, umgade, i-yellow paper.

I-apula liqakatheke khulu emzimbeni womuntu, ngombana limupha izakhamzimba.

Iye, ukutjalwa kweenthelo kunomthelela omuhle, ngemnothweni weSewula Afrikha.

Yitamati, yi-okra, umgade kanye neskwatjhi.

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya, ngombana kukhona izinto, imbewu ezithengiswako ngeentolo, ezitjalwako emakhaya.

Ikiwi yisithelo esikhulu esisarulana, esineendumba ngaphakathi.

Ikhokhonadi yona sithelo esibhraweni, esinokumhlophe ngaphakathi. Okumhlophe sa-powder.

Ivithamini elitholakala ngaphakathi kwekhokhonadi, lisiza ngamathambo nangama-cells namkhana amathitjhu womzimba.

Umengu sithelo esisarulani, esineendumba ngaphakathi.

Ivithamini elitholakala ngaphakathi komengo, lisiza ngesikhumba nangokubona.

Ikhabe sithelo esikhulu, esisarulani, esinobuhlaza siwusiza ngokuthi sifake amanzi ngemzimbeni.

Iinthelo ezidliwako ezizimilelako ngemmangweni mrorho kanye netamati.

Iinthelo ezihlanu ezifuna umtjhiso ukuze zikhule yitamati, yi-squash, mgade, yi-broccoli kanye namarhunde.

Yilethisi, mrorho, yibhrokhowuli, yikhabitjhi kanye ne-green pepper

Ilamule yisithelo esi-orentji, esinamandumba ngaphakathi.

Ivithamini elitholakala ngaphakathi kwelamule lisiza ngesikhumba, ukubona kanye ama-tissue nama-cells womzimba.

Umengu uhloma ngesikhathi, sesilalamela iinkhathi zabo-December, ingombana umengo ukuze ukhule ufuna umtjhiso khulu.

Iswiri liyasiza ekulapheni umgomani.

I-abhula, yilamule, madribe, yi-orentji kanye nekhabe.

Madribe, i-apula, ibhanana, i-orentji, ikhabe ngombana kungizo-ke iinthelo ezinamanzi begodu zinetjhukela.

Ipopo iyawusiza khulu umzimba womuntu ogulako, ngombana ibuyisa amandla emzimbeni.

Amavithamini la aqakathekile, ngombana abuyisa amandla emzimbeni womuntu.

Yikherotsi, ikhabitjhi kanye nebhutata.

Yihlabathi ebovu, ngiyo ekghonako ukuthi iveze iinthelo lezi

Umrorho, ikhabitjhi, itamati, ibhutata, i-green pepper, ithanga, i-pumkin.

Iperegitjhi sithelo esi-orentji ngaphandle nangaphakathi begodu sinengongoma ebhraweni ngaphakathi.

Imirorho, ziinthelo ezifana nembuya, umnawa.

Imirorho le yona itjalwa kuhle ngesikhathi sobusika, ngombana kulana iphuma khona ibe mihle begodu ifuna ihlabathi ethambileko namanzi amanengi.

Imirorho eyandiswa kutjalwa ehlobo, imirorho efana nespinatjhi.

Imirorho eyandako ngokutjalwa ebusika imirorho efana nembuya

Ihlabathi ebovu nehlabathi emhlophe.

Iye, kuqakathekile bona abantu badle imirorho, ngombana inezakhamzimba.

Iye, kuqakathekile bona abantu badle imirorho, ngombana inezakhamzimba.

Yimbuya, yirude, yispinatjhi esirhorofu, yispinatjhi esitjhelelako nomnawa.

Ispinatjhi, mhlobo lo wamabhlara akhulako abe makhulu begodu sikhona esitjhelelako begodu sikhona nesirhofu.

Ispinatjhi siqakathekile emzimbeni womuntu ngombana sine-vitamin C.

Imirorho iyasiza khulu ebafundini besikolo, ngoba ibenza ukuthi babe nemikhumbulo ekhaliphileko.

Iye, kulula khulu ukutjala imirorho umuntu sele athole iimbewu lezi ezithengiswako ngemavikilini. Uyakghona ukuthi umuntu angazitjalela zona ngekhaya.

Itamati sithelo esibovu ngaphandle begodu sineembhewu ezincancani ngaphakathi.

Umzimba womuntu ongadli imirorho, umzimba uyadinwa masinya begodu namalwele kulula bonyana ambambe.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo ngeenkhathi zokuvuna, uthola bonyana iinlwanyana zidle iinthelo namkha ezinye iintjalo azikakavuthwa ngendlela efaneleko.

Umengo, umengo ngiso isitjalo esimila kuhle khulu endaweni eyomileko begodu etjhisako

Iinthelo ezitjalwako ngendaweni yekhaya mrorho, ikhabitjhi, ibhutata, mazambane, amaperegitjhi, ma-apula, mapiyeri, umoba nomengu.

Isirhopha, isirhopha, i-ginger, igaligi.

Kwesinye isikhathi kungamenza ukuthi umuntu agule, ngombana usuke azidle khulu ngendlela edluleleko.

Libasiza ngokobana bayakghona ukuthi basenge begodu badle lona nakudliwa iphuthu, namkhana nakudliwa okunye ukudla okudinga ibisi.

Iye, ikhona ikghonakalo yokobana abantu baguliswe yinyama, njenganjena kukhona iinkomo ezihlatjwe imijovo. Iinkomo lezo akufanele bona inyama yakhona idliwe, mayingandliwa abantu bazokugula.

Iye, ngiyakukhuthalela ukudla okuvunwa emasimini, kunalokhu okwenziwe ngekambiso yesayensi. Lokhu okuvunwa emasimini kunamavithamini asesererhe khulu kunalokhu okwenziwe ngokwesayensi, ngoba lokhu okwenziwe ngesayensi kwenziwe bonyana kutjhetjhe ukuvuthwa.

Nakunjalo kufuze bona utjheje bona indawo otjalela kiyo leyo ingabe yindawo ererhe na yokuthi umuntu angatjala iintjalo ukwenzela bona esikhathini esizako nakuza iinkhukhula iintjalo zakho zibe sendaweni ererhe.

kubangelwa bonya awakhangisi ngendlela efaneleko. Nawutjalileko begodu umlimi ozimiseleko ukuthi uthengise, uthengisela abantu namkhana urhulumende kufanele ukukhangisa into oyithengisako leyo.

Ngicabanga bona isiphila esimhlophe ngombana abantu kanengi baye basithengele ukuthi baphe imbuzi neenkukhu.

Ngicabanga bona enarheni yeSewula Afrikapha ikoroyi ayikhuli ngendlela efaneleko so yingakhoke bangakghoni ukuthi bayitjale ngobunengi babo.

Awa, angisayiboni ipuphu yesiphila esibovu.

Ngingameluleka ngokobana akarhwebe neenarha zangeLesotho.

Iye, e-Gauteng bambadlwana abantu abayidlalako angeke aze abenenzuzo kodwana ngeLimpopo uzoba nenzuzo enengi khulu.

Ngicabanga bona indawo otjalelakiyo akusiyindawo ererhe kufanele bona umuntu a-checker indawo namkha umhlaba onothileko orerhe for ukutjala.

Iye, singawuletha umtjhuguluko emnothweni wekhethwapha ngombana kuzokungezelela ngamaphesenthe athizeni, kuzoba khona umehluko owenzakalako.

Sele utjalile wavuna isiphila saba sebujameni obukarisako yeke sekufanele uthengisele iintolo ezikulu. Ngicabanga bona amagadango ekufanele uwathathe kukobana uyokukhuluma nabantu abaphethe iintolwezo bese nenze isivumelwano sokuba uzobathengisela ngemalini isiphilesi, begodu ziya ngokutjhiyatjhiyana kwazo, kuya ngokuthi uthenga isitoko esingakanani namkha uthenga iimphila ezingakanani, yeke nizokukghona ukuthi nibe nesivumelwano.

Ngicabanga ukobana imbewu yakhona ingatholakala endaweni la kuthengiswa khona iimbewu zokutjala.

La ngibona bona ayalinywa khona begodu ayathengeka kungendaweni yange-Groblersdal nase-Marble hall.

Nawudle isiphila umumuntu uyasutha benamathumbu ayalibaziseka kube ngathi udle ukudla okunengi.

Ama-avocado ngendaweni yekhaya ayafumaneka begodu awatlhagisi.

Ngicabanga ukobana mhlambe umraro ungaba sekutheni indawo mhlamunye ekiyo ifuyo namkha ukudla okudliwa yifuyo.

Iye, ngokuzwa kwami ngizwa bonyana inyama ererhe ngilena lokha iinkomo zisesezincani zangaba zidala inyama yakhona ayibirerhe ngombana ithatha nesikhathi eside ukuvuthwa.

Kwesinye isikhathi ingabayingozi ebantwini abayidlako ngombana akwaziwa bona ezalena zidla ini.

Ngicabanga bona nesiphila naso ungasipha iinkomo ngombana kuyisitjalo semvelo begodu esinganawo amakhemikhali yeke ngalokho ngicabanga bona inyama ingaba sezingeni eliphezulu khulu.

Lokho ngicabanga bona kubangelwa kuthi nawuyihlabe ngesintu inyama le igazi liphuma khulu begodu ayirhabelelwa msinyazana.

Ngicabanga bona, iye kuyayenza inyama yakhona ukuthi ibe nepilo.

Iye, ngiye ngizwe abadala batjho njalo ukuthi inyama yekomo namkha nomangeyasiphi isilwane nasihlatjwako iya ngokuthi ihlatjwe ngubani? begodu umuntu loyo makanenyama embi angekhe akghona ukuthi ahlabe inyama ibe nenyama ererhe.

Ngiye ngizwe bona kuqakathekile khulu ngombana uyakghona nokuthi inyama yakhona sele uzihlabile ukghone nokuthi uyihlukanisa.

La bangazithenga khona khulu kukwaNdebele ngeMpumalanga.

Amathambo la ungawathengisa emrholweni la kurhola khona izalukazi namkha nge-butchery.

Awa akufanele ukuthi uziphe ukudla ebusuku nemini.

Ngicabanga bonyana zibangelwa kukuthi zidla khulu.

Ngokubona kwami ngicabanga bona umhlobo omunye nomunye kufanele ubesesibayeni sawo.

Iye, ngicabanga bona kuyenzeka bona inyama yakhona ibe nomehluko.

Indlela engcono ngilena yokuthi uzondlele lapho zihlala khona.

Ngingakose ngibuyele ngeentolwapho ngiyokuthatha inyama leyo ngiyoyihlolisa bonyana itjhefelekile na.

Ngokwazi kwami iinkomo nazihlatjiweko kufanele zilinde nazihlatjwe umjovo kufanele zilinde iinyanga ezilitjhumi nambili ngaphambi kukobana zihlatjwe, ziphiwe abantu.

Kufanele ubatjele bona balinde amalangana, uyifake isihlahla somkhaza ebeseke uthi sele uqedile sele iphelile nemikhaza le ikhanike bese uyabathengisela.

Ngicabanga bona ngonyaka kufanele uzise kane.

Ngicabanga bona kuyangokuthi ifuyo ithi nayifika eendaweni leyo ebese iphatheka njani? Kwesinye isikhathi ungayifuyo endaweni emakhaza khulu kutholakala bona ziyafa, kwesinye isikhathi uthi uzifuya endaweni etjhisa khulu kutholakala bona endaweni leyo kunesomiso nakhona begodu namanzi awabikhona ngendlela efaneleko ebese ziyafa. Ngombono wami ngibona bona kufanele uzifuye endaweni la ubujamo bezulu khona kungatjhisa begodu kungabandi la kuhlala khona kunamanzi begodu angatlhogeki.

Ngicabanga bona isikhathi esifanele sokobana uwakhumulise amakonyana la ukumunya.

Iye, zingabangela bona zonde ngombono wami ngibona bonyana kuhle nawungasenga kanye ngelanga.

Ngicabanga bona kufanele zisengwe ngomtjhini ngoba wenza msinyazana khulu kunesandla.

Ingazimithisa zoke yona iyodwa nje ikunzi le.

Ngicabanga bona azikhethi ubulili.

Seyiqinile inyama yakhona ngeke isadleka.

Anginalo ilwazi lokobana zesengwa isikhathi esingangani ngaphambi kobana zimithe godu.

Kufanele zilethelwe amanzi ngobuduze ngombana ziyasengwa.

Awa, mina kimi ibisi sekulibisi nje kuyazifanela.

Mina ngingazifuyo zombili ngoba kukhona abanye abantu abathanda ukuthenga imbuzi kunemvu ebese kuba khona abanye abathanda ukuthenga imvu kunembuzi.

Ngicabanga bona kufanele kutholakale isihlahla esingaqotha iinlwanyana lezi.

Kungenzeka bona umraro kukobana iindawo ezihlelikiwo ayikho rerhe.

Kufanele bona uzifake amaketani entanyena namatlogo.

Iye, ingenzeka into efana nale.

Iye, kuthiwa batjho ngeyesintu, uyaziberega ngokwesintu.

Ngokubona kwami ngicabanga bona nasele ineenyanga ezilisumi nambili ngombana ukudlula lokho izobayidala khulu.

Amaqanda athengwa khulu ngombana kwesinye isikhathi siyatjheba ngawo kwesinye isikhathi siyabhaga ngawo.